E thusa thata go ka gore ikonomi ya rona ya gola, thekenoloji ya rona ya gola, ga gona ope yo o saletseng kwa morago, batho ba botlhe ba tshwanetse go tsewa ka go lekana, go sa kgathalesege gore mang o a bona, mang ga a bone. Mme ka seno, re kgona go tshela sentle re le setšhaba, ebile re kgona go bua kampotsi go tlotla re le batho.

Go dirisiwa ga didirisiwa tsa tlhaeletsano tsa mogala, go na le ditlamorago di le dintsi thata gonne bangwe ba tshwenngwa ke malwetse a matlho. Mme bangwe ba feleletsa ba tsena mo mathateng, ka baka la dilo tse ba di kwalang mo mafaratlhatlheng, mme seo, ga se a siama boitekanelo jwa bone. Gonne go dira jalo, motho o tshwanetse go nna le nako ya gore, ka nako e rileng, ga ke tsena mo mafaratlhatlheng, le dilo tse di shebiwang ko mafaratlhatlheng, ga e se tse di siametseng bana ba rona. Mme ka seo, di tshwanetse go fokodiwa, motho o tshwanetse go nna nako e ntsi, a na le balapa la gagwe, ba gaseletsa.

O tshwanetse go itse gore founo e we batlang eo, ke bokae. Mme, a e thata e kgona go go fitlhisa mo dingwageng tse ditlang, o se reke selo, ka gonne o bone mang-mang a se dirisa, reka selo se o se tlhokang, e seng se o se galelang.

Seno se thusa thata gonne, ka nako tsotlhe motho o iphitlhela a le ka fa lapeng le ba lapa lwa gagwe, ba lebile seno. Mme seno se botlhokwa thata, go fetisa nako e le ntsi le na le ba lwapa la gago, lo lebeletse thelebišhene, lo lebeletse ditori tse lo di ratang. Mme, tswelelopele ya dibaesekopo tseno, di ruta go le gontsi thata mo botshelong, ka gonne bontsi jwa tsone bo re bontsha dilo tse di diragalang mo lefatsheng, le re tshelang mo go lona.

Nako ya me e le ntsi ne ke phela ke le mo mogaleng, mme seno sa nkutswetsa nako e le ntsi thata mo botshelong, gonne e ne e le gantlha ke bona mogala o e leng wa me. Seo e le boitumelo fela, le motho go robala a sa bo bone gope boroko, a phela a le mo mogaleng, a tobetsa kwa le kwa, a ithuta tse le dintsi mo mogaleng.

Kgaogo ya motlakase e ama dilo di dintsi thata, o se ikanye Wi-Fi ka gonne, fa motlakase o tsamaya le yona ya tima. Ka seo, re tshwanetse go tla ka tharabololo ya go simolola go pega di solar-a mo matlong a rona, gonne tsatsi lona le kgona go tlhaba nako e nngwe le e nngwe, kgotsa malatlha, re dire se e leng gore sa re tshwanela.

Ba tshwanetse go rutiwa go bala, gonne thuto ga e golelwe. Ba tshwanetse go rutiwa go bala, ba kgone go ipalela, ba seke ba tsiediwa ke ope mo botshelong, gonne ka nako tsotlhe o tshwanetse go itse go bala, gore e re motho a re, ke kopa gore o kwala leina la gago, o re oa dumela mo pampiring eno. O tshwanetse go kwa leina la gago o itse gore o le kwala o dumelana le eng. Mme ka seo, se botlhokwa gonne thuto ga e golelwe, ba tshwanetse go rutiwa go bala, ba retse di-wireless-e ka gonne le tsone di ruta go le gontsi, di ba fe matlhale.

Nna go ya ka nna ke bona go le botlhokwa thata go ithuta ka namana, gonne mo dilong di le dingwe o kgona go bona lefoko o sa le itse, mme fa o le gautshwane o kgona go botšiša, fa o le kgakala ga gona ope o ka mo botsang sepe. Mme ka seo, nna ke bona go le botlhokwa thata go ithuta selo ka namana, go na le gore o ithute o le kgakala le sona.

Nna ke dirisa sim karata sa Vodacom, mme ka nako di le dintsi ke dirisa Telkom. Ka moo, ke sone se leng gore se tlhwatlhwa tlase, ka go reka di-data tseo, ebile data ya teng e kgona go ntsaya di beke di le pedi, ke dirisa yona fela. Mme seo, seng polokela madi, ka gonne data-ra e ke rekeng, ke reka data ya fifty rand, mme seo se kgone go nthusa gore beke di le pedi, di kgone go feta ntse ke shebana le melaetsa ya me, ke dira se ke se dirang, ka yone data eno.

Wi-Fi eno e tshwanetse go dira, ka gonne mo nakong ya segompieno technology e fetogile, go le gantsi di thelebišhene di le dintsi di dirisa Wi-Fi go tla go tshameka ditori tseo, kampotsi tsona dibaesekopo tseo. Mme seo se kgona go thusa gape ka gonne, o kgona go gaselesa le motho ka mogala o dirisa o ne Wi-Fi eo. Mme yone e tshwanetse go nna e tshwanetse go ya pele ka go dira ka nako tse tsotlhe, e se timi fa motlakase o seo, e tshwanetse go bereka le motlakase o seo.